Nkile ka ja dipabi mahaeng, haholoholo nakong ya dikgoka, kapa ha ke etetse batswadi kapa bonkgono le bontatemoholo. Lelwale ke lejwe le leholo, le bateletseng, le sebediswang ho sila poone kapa dintho tse ding ka letsoho. Hangata ho sebediswa le lejwe le lenyenyane le potapotileng ho sila. Nka be ke le bone mahaeng a setso, kapa dibakeng tsa setso tse bolokilweng ho bontsha bophelo ba kgale.

Ho se hlomphe meetlo ya merabe e meng hangata ho bakwa ke ho hloka tsebo le kutlwisiso e felletseng ka meetlo le ditlwaelo tsa merabe eo. Ho hloka tsebo hona ho ka nna ho etsa hore batho ba ahlole kapa ba nyatse meetlo eo ba sa e utlwisising, hobane ba e bapisa le ya bona kapa ba nahana hore e fapane haholo le e tlwaelehileng. Ho feta moo, kameho ya maikutlo a botho, ho akaralletsa dikgopolo tse fosahetseng kapa kgethollo le tsona di ka nna tsa kenya letsoho se hlophehaneng hona. Ha batho ba na le maikutlo a fosahetseng ka merabe e meng, ba kanna ba se ke ba hlompha meetlo ya bona le hoja ba sa e utlwisise ka botlalo.

Ee, ke rata seshweshwe haholo, hobane seshweshwe ke lesela le letle haholo, le nang le mebala e mengata le mekgwa e fapaneng. Ke letshwao la setso sa Basotho le batho ba bang ba Africa, mme le bontsha botle le seriti sa . Ho apara seshweshwe ho etsa hore motho a ikutlwe a le motle, a ikemele ebile a le motlotlo ka setso sa hae, hape seshweshwe se ka aparwa diketsahalo tse fapaneng ho tloha ho tsa setso ho isa ho sa moraorao e le se etsang hore se be seaparo se tsebahalang le se fasion-eng.

Ee, ke na le metswalle ya merabe e fapaneng motseng wa heso le mosebetsing. Bohlokwa ba setso sa merabe e fapaneng, ho ithuta le ho utlwisisa ditso tse fapaneng, ho ba le metswalle ya merabe e fapaneng ho bula menyetla ya ho ithuta ka ditlwaelo, mekgwa ya bophelo le maikutlo a fapaneng ho iruwisa bophelo ba hao, ho aha kutlwisiso le kgotso. Metswalle e fapaneng e thusa ho fedisa mekgwa e fosahetseng le ho aha kutlwisiso e tebileng pakeng tsa batho ba fapaneng. Ho thusa ho theha setjhaba se nang le kgotso le kutlo, ho atolosa pono ya hao, ho matlafatsa boitsebelo ba puisano, ho theha setjhaba se matla.

Ka meetlo ya rona ya Basotho, ho amohela lesea le letjha, ke ketsahalo e kgolo le e thabisang. Ho amohela lesea, leloko la heso ha lesea letswalwa re le amohela ka thabo e kgolo le diteboho ho Modimo. Hangata lesea lebitswa lebitso ka mora matsatsi a mmalwa kapa dibeke tse mmalwa. Mekete ya lebitso, ho na le mekete e fapaneng ya ho fa leseya lebitso ka dinako tse ding, lebitso le kgethwa ke batswadi kapa bonkgono le bontatemoholo ho latela moetlo wa lelapa kapa ho hlompha baholo. Ho fana ka lebitso, lebitso la ka ba le moelelo o tibileng, le bontshang tshepo ditakatso kapa maemo a itseng a tswalo. Ho bohlokwa hore lebitso le be le kamano le setso le moetlo wa Basotho.

Boeletsi le matona a na le seabo sa bohlokwa moreneng ka hore ba fane ka dikeletso le tataiso ho morena, ho netefatsa hore diqeto di nkuwa ka toka le molemong wa setjhaba. Boeletsi kapa matona ke batho ba bohlokwa haholo tsamaisong ya setso, haholoholo moreneng, se abo sa bona se akaretsa tse latelang ho fana ka dikeletso, ho emela setjhaba, ho netefatsa toka, ho boloka meetlo, ho thibela diphoso. Ha morena a sa mamele baeletsi ba hae kapa a ba leleka, hangata ho ba le ditlamorao tse mpe tse kang ho ho se kgotsofale setjhabeng, ho se latele melao ya setso le ho nka diqeto tse sa lokang tse ka senyang boitsitso le kgotso moreneng.